Isinxibo samakrwala iba yibhrukhwe enezembe efomali, baze banxibe ihempe, banxibe ibhatyi, baze banxibe umnqwazi, baqabe nembola.

Zizifundo zokuba baziphathe njani nezokuba babephathe njani abantu abangoomama. Ezo zifundo zibenza ukuba bayazi indlela yokuziphatha.

Loo nto ingayinto entle kakhulu kuba kungatsho kube lula nokuba abantu abangamaXhosa bakwazi ukuqonda kakuhle izinto ezifundiswayo. Kuba ixesha elininzi abafundi abaninzi zikhona izinto abaye bangaziva kakuhle ukuba zithini xa zicaciswayo esikolweni. Kodwa xa kusetyenziswa ilwimi labo abalaziyo kuba lula ukuba umfundi ayive le nto ithethwayo akwazi nokuba ayiandastende ukuba kuthiwani na.

Kwiminyaka yakudala, iinkosi ezaziphethe zaziphathele ukunceda abantu bazo. Kule minyaka yangoku iinkosi ezininzi ziphathele ukunceda zona, azisakwazi ukuzisa iimfuno zabantu okanye zizibeke phambili iimfuno zabantu. Into efanayo kukuba ubukhosi andibuboni njengento engathi ibalulekile okanye yakhe yabaluleka ngaphambili.

Andikuboni ukubaluleka kwaloo nto kuba iiresiphi zokutya kwesiNtu ixesha elininzi abantu abaninzi abazithandi, zazithandwa ngabantu bakudala.

Impilo yasezilalini ayifani nempilo yasezidolophini. Ezilalini impilo kwiilali ezininzi idla ngokuphola, ubundlobongela abukho buninzi. Kanti ezilalini kuyakwazi ukuncedwana, ezidolophini apho abantu abaninzi baphangela khona abakwazi ukuncedana, nobundlobongela buninzi.

Funeka ibe ngumntu osebenzela abantu, ibe ngumntu oxabise abantu. Uba unezo mpawu, akwazi nokusebenzisana nabantu, akwazi ukumamela abantu, ezo ziimpawu endizibone ngathi zingenza usibonda aphumelele emsebenzini wakhe.

Bendinokukhetha ukuhlala elokishini, kuba elokishini imisebenzi ixhaphakile. Kanti ezilalini imisebenzi inqabile, ayifumaneki lula.

Isiko lokuthwala kule minyaka siphila kuyo alisenandawo, kuba kule minyaka siphila kuyo sonke sinamalungelo and sonke siyalingana singabantu. Akho mntu unelungelo lokuthatha umfazi ngaphandle kwemvume yakhe umfazi, funeka kuvunyelwane.

Ukhona umehluko kuba ngoku sekusetyenziwa izithuthi ukulima. Loo nto ibenzela kube lula ukuba nabantu abadala bakwazi ukuzilimela iigadi zabo neentsimi zabo.

Ingakukuba bazame ukwenza zibe khona izifundo eziza kufundiswa ngesiXhosa nokuba ayizozifundo zonke na, kodwa zibe khona ezo ziza kufundiswa ngelwimi labo.

Ulimo lubaluleke ngokuba lunceda iintsapho zikwazi ukuba zilale zityile. Kwindawo endihlala kuyo izityalo ezilinywayo, kulinywa oombona, amathanga, izipinatshi, amakhaphetshu, itswere. Zonke ezo zinto zisetyenziswa ekubeni zityiwe ngabantu.

Indima yenkosi ekulawuleni uluntu ayikho kuba yonke into ixhomekeke kurhulumente ngoku, akusekho nto ixhomekeke ebukhosini.

Bangazama ukuguqula ezi noveli zibe kwilwimi lesiXhosa. Loo nto abantu abanintsi ingabanika umdla wokuba bazifunde.